Go ka nna botoka thata gonne tla be ke lebeletse motshameko o wa se ileketoroniki. Ka fa ntse ke tshameka wa me nka ikentsha bodutu thata.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Gonne bana ba nou ga ba tswa dikolong batla ba lapile ba tshwere ke tlala. Jaanong nako ya go ya ko ntle ba ile go tshameka motshameko wa namana ga nkitla ba ya gonne ba itse gore motshameko wa mogala o kgona go dula mofatshe. Ka fa o ntse o ja dijo ka fa o ntse o dlala ka mogala. Jaanong ba le bantsi ba bone gore go tshameka ka mogala go botoka thata go tshameka ka namana.

Metshameko e monate ke e ya diketo le ya kgati le a go dlala ka megala. E monate thata.

E ama thata ka metshameko ya gompieno gonne metshameko ya gompieno o ka se kry-e go le gantsi bana ba kopane ba tshameka. Jaanong e ya di eleketoroniki e senya ka gore ngwana o tla fitlhela a ntse a le nosi a sa ile go dlala le bana ba bangwe. Ka tsela eo ngwana ha kgone go buisana le bana ba bangwe ga kgone go dlala le bana ba bangwe. Gonne o lebeletse motshameko mo di ileketeroniking. Jaanong motshameko o wa sekgale, bana ba tshameka, ba tletse-tletse o siame thata gonne bana ba lebala dilo di le dintsi tse di tswileng mo tseleng.

Motshameko o ke o ratang thata wa mogala ke o o ba rutang bana ka dinomoro. Ke o rata thata ka pelo ya ka yotlhe gonne e ruta bana ga e ka re bana ba sokola ka go bala dinomoro, go kwala dinomoro le go araba ka dinomoro. E ba thusa thata gore ba itse ga ba tsena ko sekolong ba itse gore eng ke eng.

Go tlhokega data ga motho a batla go tshameka metshameko mo inthaneteng. Metshameko e tshamekiwang mo inthaneteng e tumileng ke motshameko wa kgwele ya dinao, o tshameka ka founu o kgona go tshameka le bana ba bangwe ba ba ko malapeng a a farologaneng mme le tshameka fela mo megaleng.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama thata fa o tshameka o sa kgaotse. E ka go senya matlho gape e ka senya le mogala wa gago ga e ka re o tshamekisana mogala wa gago sebaka se se rileng. Mme nna motshameko wa ka o ke o ratang o leng mmamoratwa ke motshameko o ke apesang mepopi. Ko rata thata.

Metshameko ya internet e tlhoka data gore e dire gonne ga o kitla o tshameka metshameko ya mo mogaleng o sa reka data. Gonne go na le moya o tsamaisanang le inthanete gore o ka tshameka mme moya o a rekiwa o bitsiwang data. Jaanong fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data. Data eo e tlhoka madi.

Batho ba le bantsi ba rata go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo gonne batho ba be ba robetse kgotsa motho a ba sena boroko. Jaanong go ikentsha bodutu ka go tshameka bosigo gore data e seke ya fela. Kapa o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo o ka kgona go reka data, kana lefoko le ba le bitsa kang ga ke le itse ka setswana fela ke tla kgone go bua ka English, ba download-a metshameko eo ga ba fetsa ba tima data. Jalo o kgona go dlala o sa dirise data.